Ho jwalo, Basotho ba kgaba ka kobo ya bona haholo. Empa se teng seaparo seo re ntseng re kgaba ka sona jwalo ka Basotho. Basotho ba kgaba ka meaparo ya seshweshwe, ho sa tsotellehe mmala. Lelapi lena la seshweshwe, ka nnete le etsa hore Basotho ba kgethe. Mme batho ba ba hlokomele le ho elellwa hore enwa ke Mosotho le ha a sa apara kobo. E ka ba hempe, e ka ba borikgwe, ha fela e le lelapa la seshweshwe, ka nnete le ya bontsha hore motho ya jwalo ke Mosotho ya kgabang ka botjhaba ba hae. Haholo ja letsatsi leno la la mashome a mabedi a metso e mene kgweding ya Lwetse.

Ho jwalo, ke tsamaya le dinako tsa ka. Empa ke ntse ke sa utlwisisi kapa ke sa ananele taba ya hore bo mme ha jwale ba se ba rata ho tena diphahlo tsa bo ntate. Ho ne ho le hotle ebile ho kgahleha hore bo mme ba tsebe diphahlo tseo e leng tsa bona, le bo ntate ba tsebe diphahlo tseo e leng tsa bona. Hona jwale fashion ya hona jwale e etsa hore bo mme ba se ba tena disutu tsa marikgwe tsa bo ntate. O ka bona ba tshwana monono, o se wa tseba hore na mme o feng, ntate ke o feng.

Ka ho utlwisisa hore ngwana le ena o na le maikutlo. Ke mamela ka hloko ha bua hore na o batla eng. Mme ka ho re ditshwantsho tse ha ke di utlwisisi, ha ke ya lebenkeleng ke lo mo rekela diphahlo. Ke ipolella hore ke lo buisana le bathusi kapa basebeletsi ba lebenkele, ka kutlwisiso ya hore bona ka ha ba sebetsa mabenkeleng a diphahlo. Ke tlo mo hlalosetsa ka hore mora wa ka kapo moradi wa ka, o batla phahlo e itseng e nang le setshwantsho se itseng. E be he ke yena ya tla ntataisa ho fihlelletse ke entse qeto e nepahetseng.

Phoso e qadile ka ho lebala bohlokwa ba ho apara diphahlo tsa setso. Empa taba ena e ka lokiswa, ka hore ho be le thuto le tshehetso ho baetsi ba diphahlo tsena. Ho ba phoso e nngwe ke ya hore batho ba se ba sheba diphahlo tse theko e tlase ka baka la ho hloka tjhelete. Ka hona, tshehetso ha e ba teng le thuto ya hore na bohlokwa ba ho re ho apara diphahlo tsane tsa boleng tsa setso Sesotho ke dife. Ka nnete re tlo bona fabric yane e ntle e kgutla, le boleng bana ba setso bo kgutla.

Lebaka ke hore di theko e boima. Masela a di etsang, le moo di etswang teng, di etswa ka tjhelete e boima. Hore motho a be le diaparo tsena tsa setso, o tlameha ho ho reka haholo. Ho ba ha di fumanehe mabenkeleng afe kapa afe a diphahlo. Ka hona motho o reka tse lekaneng hore feela a tene ka matsatsi a ikgethang. E ka ba letsatsi lena la setso, kapa letsatsi la lenyalo, kapa letsatsi la botjhaba.